Nka jwetsa moreki hore dintlha tsa hae ha di so lokele hore a ka nka dintho ka sekoloto a kgutle hape ha se dintlha tsa hae di nyolohile.

Ee, nka ba jwetsa hore e buile le molekane wa ka ra bona hore ha e sa lokela hore re e sebedise hobane ha re sa na ona matla a yona e karete ena.

Ke ile bankeng kajeno ke yo bula karete ya ka ya sekoloto empa ha ka thola thuso hobane lebitso laka le le lebe. Jwale ne ke kopa thuso hore ke tseba hore e ka thuseha jwang. O re ke atlehe ke kgone ho bula karete ya ka ya sekoloto.

Ke ka mo jwetsa molekane wa ka hore ke batla hore tekanyo ya ka ya karete e eketsehe hobane e nyane haholo. Ka hoo, ha ke kgone hore ke phethe a mang a mabaka a ka.

Ho bohlokwa haholo hore o nke karete ya sekoloto hore o kgone ho nka dintho tseo o di hlokan e re ha o so na le tjhelete o di patale.

Ke butse account-o ya sekoloto empa ha le so kgutle ho nna. Ka hoo ne ke hloka ho tseba hore lebaka ke eng.

A ka ya a yo leka dibankeng tse ding e tlare ha a sa entse sekoloto a phethe a kgutle hape.

Hobane batho ba kgolang tjhelete e nyane ba ke kebe ba ba le bokgoni ba ho patala.

O tla hloka buka ya hao ya boitsebiso le botlatsi ba hore wa sebetsa ha mmoho le nomoro ya motse o dulang ho ona.

Credit score ke ntho e hlalosang hore o maemong a feng. Credit score ya hao ha e le hodimo wa kgona ho thola sekoloto empa credit score ya hao ha e le tlase o ka se kgone ho etsa sekoloto.

O patale ka nako hape o se ka etsa sekoloto hoduma sekoloto. O hlahlobe le hore credit score ya hao e ntse eme hantle ka nako tsohle.

Ke butse account o jwale account ena e ke e butseng tjhelete e dula e tswa jwale ke batla ho tseba hore tjhelete ya ka e tswa tjena e ya kae. Hape ke batla hore le kgutlise.

Re hloka ho reka dintho tse ngata tsa ka lapeng. Ka hoo re ya e hloka overdraft.

Tjhelete ena e le hutseng e ka hodima lenane lena le re dumellaneng ka lona hape tjhelete ena ne ke itse ke tlo e kwala ka tsona mabaka a ka ntlong. Ho tlile jwang hore le se ke be la nhlalosetsa ka sohle sena ka pele se etsahala.

Lokisa account ya hao ka potlako hobane ha o sa etse jwalo o tlo tla o kena mathateng o ka se hlotse o kgona ho etsa dintho ka sekoloto hape o ka nna wa tshwarwa le ho tshwarwa.

Ho betere hore motswalle o ye bankeng o etsa overdraft bankeng ho na le hore o ye mashoniseng hobane mashonisa o tlo batla dintho tsa hao tsa bohlokwa tse jwalo ka bukana ya hao ya boitsebiso le karete ya hao ya benke.

E ya thusa haholo ha o e thola o fellwa ke tjhelete e le hara kgwedi hape ha e patadisi haholo.

Overdraft facility o wa kgona hore o ntshe tjhelete e fetang e o nang le yona.

Tsebo ya ka ha o na le overdraft facility o sa e sebedise ha ba ke ba o charge-e.

E utlweletse bankeng ho na le ntho e bitswang ka overdraft facility e ka thusang ka hore e o kadime tjhelete o phethe mabaka o tla patala ha o se o na le yona.